Abelaphi bendabuko, kanye nabasebenzi bezokwelapha, bangasebenzisana ukuhlinzeka ngezinsizakalo eziphelele zokuhlela umndeni. Ukusebenzisana, nokudluliselwa, ukuqeqeshwa nemfundo, nikeza abelaphi bendabuko ngokuqeqeshwa ngezindlela zesimanje zokuhlela umndeni, izinzuzo zabo kanye nemiphumela emibi engabakhona. Uhlelo lokudlulisela, sungula uhlelo lokudlulisela lapho abelaphi bendabuko bangathumela khona amaklayenti kubasebenzi bezokwelapha ngezinsizakalo zokuhlela umndeni.

Ngingavikela abantu abavela ezimweni ezingamanga noma ezidukisayo ngemikhiqizo ye-detox. Ngingakhuthaza abakhiqizi ukuthi banike imininingwane enembile futhi ethembekile ngemikhiqizo yabo. Ngingahlaziya imakethe yomkhiqizo we-detox ukukhomba izitayela, imikhiqizo edumile, kanye nezimangalo ezidukisayo.

angakha izikhungo ezintsha zezempilo noma ukuvuselela okukhona ukuhlinzeka ngezikhala zanamuhla ezihlomele kahle nokulethwa kwezempilo. Angathuthukisa imigwaqo, amabhuloho nezinye izinqgalasizinda zokuhamba okwenza lula ukufinyelela ezinsizakalweni zezempilo.

Thintana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo. Finyelela kudokotela wakho noma umtholampilo wendawo ukuze uxoxe ngezimpawu zakho, futhi unqume ukuthi udinga ukuhlolwa. Shayela i-helpline ye-NICD. Vakashela indawo yokuhlola.

Ngingakhulisa izisebenzi ngesikhathi samahora aphezulu. Ngingasebenzisa uhlelo lokuphathwa kokulala okuguqukayo. Nginganweba izinsuku zokuphuma.

Imitholampilo engomahambanondlwana, ingafinyeleli ezindaweni zasemakhaya noma ezikude lapho izindawo zezempilo zendabuko zingatholakali. Abantu abangafundile, izinsizakalo zase-site-ini, ukuhlelwa okuguqukayo.

Izisulu zodlame olususelwa ebulilini i-GBV sivame ukudinga ukusekelwa okuphelele, kufaka phakathi ukunakekelwa kwezokwelapha, ukwelulekwa kanye nosizo lwezomthetho ngenkathi imitholampilo idlala indima ebalulekile ekuhlinzekeni ezinsizakalo zezokwelapha. Izinga lokusekelwa kwezisulu ze-GBV lingahlula lingahluka kakhulu. Ukuqeqeshwa okukhawulelwe abahlinzeki bezokunakekelwa kwezempilo okungenza bangatholi ukuqeqeshwa okwanele ku-GBV, okuholela ekunakekelweni okungenele nokusekelwa izinsiza kusebenza ezinganele.

Ngingaqonda imithethonqubo yokufinyeleleka kwendawo. Ngithinte nochwepheshe abangena ekufuneni, ngibandakanye nababambiqhaza, kufaka phakathi abantu abakhubazekile, ukuqoqa impendulo, nokuqonda ekwakhiweni.

Ngiyakholelwa ukuthi ukusetshenziswa kwemithi yesintu yokuthakatha kuyinto ekhona. Abantu bathatha amakhambi emvelo, babize imimoya emibi kuwo ukuwasebenzisa, benze okubi kwabanye abantu.

Ukulungiselela izinhlelo zokuhlela umndeni zemitholampilo yentsha ezindaweni zasemakhaya, kudinga ukuhlela kokucophelela, ukucubungula izidingo zasendaweni, namasu okudala ukuqonda izinselelo ezingaba khona. Hlanganisa imininingwane kubantu bentsha yendawo, izidingo zabo zokuzala ezempilo kanye nezinsizakalo zezempilo ezikhona. Sebenzisana nabaholi bomphakathi, abahlinzeki bazokunakekelwa kwezempilo, kanye nezinhlangano zentsha ukuze ziqonde ukukhathazeka kwazo nokulindelwe.

Thola uhlobo lwento okutholwa ukuthingelwa ubuthi. Hlanganisa imininingwane mayelana nezimo ezizungeze ubuthi obungaba khona. Kufana, faka phakathi inani nendlela yokuvezwa. Hlanganisa umlando wezokwelapha. Hlola izimpawu, nquma ukuguquka kwesibonakaliso.

Ngingakhulisa ukuqwashisa mayelana nokubambela nobungozi bezikhwama zezempilo. Ngingagxila kubantu abesebungozini, njengabantu abadala asebekhulile, abantu abahola kancane, nalabo abanezimo zezempilo ezingamahlalakhona. Ngingaqaphela imikhiqizo noma izinsizakalo ezithembisa ukwelashwa okuyisimangaliso noma ukulungisa okusheshayo.

Abanye abantu bathanda imithi namakhadi esintu ngenxa yokubaluleka kwesiko nomlando, amasiko omndeni. Abanye abantu bangase bakhethe ukugwema imithi ngenxa yokukhathazeka ngemiphumela yabo emibi, umlutho, noma ukusebenzisana. Imithi yendabuko kanye namakhambi asekhaya avame ukugxila ekuthini wonke umuntu, kubandakanya nezici zomzimba, ezingokomzwelo nezomoya.

Qinisekisa ukuthi izindawo zokunakekelwa kwezempilo ziyatholakala, zingabizi, futhi nikeza ngezindlela ezahluka hlukene zokuhlela umndeni. Nikeza ukuqeqeshwa okuqhubekayo kwabahlinzeki kwezokunakekelwa kwempilo, ukuthuthukisa ulwazi lwabo, amakhono, nokuzethemba kwabo ekuhlinzekeni ngezinsizakalo zokuhlela umndeni.

Abantu abakhubazekile ezindaweni zasemakhaya bangabhekana nezinselelo zokuthola izinto zokuhamba ezikhungweni zezempilo. Kukhulisa ukungafani kwezezempilo okukhona. Izindawo zasemakhaya zivame ukuba nezindawo ezilinganiselwe zezempilo, ezidinga abantu abakhubazekile ukuhamba, amabanga amade, ukunakekelwa.

Kubalulekile ukuthi amadoda abambe iqhaza ekuhleleni umndeni ngesibopho esabiwa, ukubambisana okulinganayo, ukuthatha izinqumo okuhlangene. Ucwaningo Selukhombisile ukuthi ukubandakanya kowesilisa ekuhlelweni komndeni, kuhlotshaniswa nokusetshenziswa kokuvimbela inzalo, kanye nokukhulelwa okungahleliwe. Ukubamba iqhaza kowesilisa kungaholela emuphumelweni yezempilo, ukuthuthukiswa, ukufana ufaka phakathi amanani ancishisiwe, ama-STI, ne-HIV.

Abanye abantu kungenzeka bangabi nokuqonda okuhle kwezimpilo nokuphila kahle. Kubenza bathembekele kwengeziwe ezimangalweni zamanga. Abantu bangashukunyiswa ukwesaba ukugula noma izifo, abaholele ekufuneni imikhiqizo ethembisa ukuvikelwa noma ukwelashwa.

Izidakamizwa zomugqa wokokuqala ziyinketho ezisebenzayo kakhulu, futhi okungenani ezinobuthi zokwelapha i-TB. Izidakamizwa zomugqa wesibili azisebenzi kangako, zibika kakhulu, futhi zibe nobuthi obuphakeme, uma kuqhathaniswa nezidakamizwa. zomugqa wokuqala, zisetshenziselwa ukwelapha i-TB engazweli emithini.